Ngingakwenza umsebenzi wami ngokuzikhandla. Amasu engingawasebenzisa ukuhlanganisa kwezokuxhumana. Ukwenza imicimbi ebukhoma. Ngizoyenza ama-calls in, kanye nempendulo. Ngizofaka amathuba amavolontiya.

Kubalulekile kakhulu ukuthi inkundla ibe nemibhalo engezansi esekelayo nezilimi eziningi. Ukubaluleka kwemibhalo engezansi, nokusekelwa kwezilimi eziningi. Ukufinyeleleka, imibhalo engezansi ibalulekile kimi, njengoba ngezinye izikhathi ngikhetha ukubuka okuqukethwe namagama ncazo. Lesi sici futhi sibalulekile kubantu abayizithulu noma abangezwa kahle. Ukusekelwa kolimi, ukusekelwa ngezilimi eziningi kubalulekile, njengoba kungivumela ukuthi ngibuke okuqukethwe ngolimi engiluncamelayo. Okuhlangwene nakho, okuthuthukisiwe ngokubuka. Imibhalo engezansi nokusekelwa ngezilimi eziningi, kuthuthukisa ukuzizwela kwami wonke kokubuka, kungivumela ukuthi ngicwilise nokugcwele kokuqukethwe.

I-Wi-Fi esesikhumulweni sezindiza. Akufanele ikhokhelwe, kodwa kufanele ibe mahhala kumakhasimende, ngoba iyawasiza ukuthi axhumane nomndeni wawo uma izingcingo zawo zilahlekelwe izinsiza zawo. Futhi inikeza isithombe esihle ngesikhumulo sezindiza ngoba sizojabulisa amakhasimende.

Isixazululo sezikhathi eside. Ukuthuthukela kwe-system yenethiwekhi . Ukusebenzisa isu lokuhlukanisa inethiwekhi. Ukutshala imali kumzila osezingeni eliphezulu. Izindlela ezinhle kakhulu zokuqinisekisa ukuthi inethiwekhi ayanciphi ngenxa yokuminyana. Ukuhlaziya njalo ubuyeke yomzila wakho. Ukuqapha ukusetshenziswa kwenethiwekhi yakho. Ukusebenza isinqubomgomo yokusebenzisa ngendlela efanele.